Kubaluleke kakhulu ukufinyelela kulezi zinsiza kulezi zikhathi zanamuhla ukuthi zifike esikoleni esisemaphandleni ngoba lokhu kuzosiza abafundi ukuthi bakwazi ukuthola uma ngabe bedinga ulwazi futhi bakwazi ukusebenzisa lamadivayisi ukuthi bafunde.

Ukuhlinzeka ngosizo lwezilimi zendawo, kubaluleke kakhulu ukuthi abantu bakwazi ukusebenzisa izilimi zendawo ukuze bezokwazi ukuthi bafunde ezinye izilimi futhi bafunde nokusebenzisa abanye ochwepheshe besimanje. Kubalulekile ukuthi uqale uqonde ulimi lakho ukuze uzokwazi ukuqonda amanye amalimu.

Ngicabanga ukuthi izinkundla zomculo zinquma ukuthi imuphi umculo onganconywa, ngokuthi bawufake ezinkundleni zokuxhumana naseziteshini uma abantu bekhombisa ukuwuthanda kakhulu ileyo ndlela-ke abayisebenzisayo ukuthi umculo unganconywa kanjani.

Yebo, lake la-expire idatha lami lingakapheli. Ngazizwa kabuhlungu kabi, ngabona ngathi ngimoshe imali ngoba laliliningi kakhulu. Akungiphathanga kahle neze lokho.

Amalungiselelo ebengingawenza kusengaphambili, futhi ngingayiqhuba kanjani ingxoxo yami ukuthi ijabulise? Ngingalungisa uhlu engizokhuluma ngalo, uhlu olusematheni, ikakhulukazi emphakathini wethu, nalezi nto okumele baziqaphe. Ngiphinde futhi ngikwazi ukuthi ngivumele izingcingo ezingenayo ukuze umphakathi nawo ube nokuphawula. Sixoxe bezogcina bejabulile.

Cabanga ukuthi ukhona umehluko phakathi kwe-Wi-Fi yasezindaweni ezisemadolobhedeni, nasezindaweni zasekhaya. Umehluko nje uwodwa ngoba, emadolobheni ugesi awuvamile ukuhamba, kanti emakhaya ugesi uyahamba, ngakho-ke emadolobheni bona banethuba elihle lokuthi i-Wi-Fi yabo ihlezi ikhanya, kanti eyasemakhaya iyacima uma ngabe ugesi uhamba.

Uma ngabe umuntu enza i-akhawunti esikhathini samanje, uyakwazi ukuthi ufake eminye imininingwane ezokusiza uma ngabe ulahlekelwa i-akhawunti yakho, ukwazi ukuthi uyibuyise i-akhawunti yakho. Kepha uma ngabe engasayikhumbuli yonke le mininingwane, singaya ebhange ukuze sikwazi ukuthi sithole usizo.

Kubaluleke kakhulu ukuthi izindaba zisakazwe emsakazweni noma esiteshini somsakazo womphakathi, ngoba lokhu kusiza ukuthi umphakathi uhleli uqwashile, wazi ukuthi kwenzakalani ezweni bakhile, nanokuthi futhi bahlezi beqashile noma behlezi belindele uma ngabe kukhona okuzokwenzeka.

Ngingaklama inkundla ye-telemedicine, izici ebengingaba nazo ukuthi ngifake ibhathini elisizayo uma ngabe umuntu esenkingeni, noma ezizwa engasenawo amandla okuthi angakwazi yini mhlampe ukubiza abantu. Kodwa uma ngabe uthinte leli nkinobho, abantu bezokwazi ukuthi odokotela, abantu basemtholampilo bezokwazi ukuthi ngabe kunenkinga abaphuthume beye kuphi ngoba sekukubi kakhulu.

Okumele uhulumeni alibambe ekuhlinzekeni nge-Wi-Fi noma nge-inthanethi eshibhile noma yamahhala. Kubaluleke kakhulu ukuthi uhulumeni akwenze lokhu ngoba kuzosiza umphakathi wonkana. Izingane zesikole ziyadinga i-inthanethi ukuthi zifunde esikhathini samanje. Abantu abasebenzayo nabo bayadinga ukusebenzisa i-inthanethi ukuthi baqhubeke bazithuthukise, abanye futhi bafune nemisebenzi.

Ngingumphathi wesiteshi somsakazo womphakathi, ngifuna ukukhulisa ukusebenzisana nabalaleli nokubamba iqhaza emphakathini wonkana, ngingasiza ukuthi ngixhumane nabalaleli ukuze bafike nabo namasu amahle abangawathanda. Lokho kwenza ukuthi abalaleli bezizwe bebalulekile futhi kwakha ukusizana futhi nokuthembana kukhuliswe isiteshi.

Ngokwazi kwami, ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi futhi bungavinjelwa ngokuthi abantu banganikezi abantu imininingwane ngabo yabo ebucayi, njengokuthi ama-password. Abantu bayakwazi ukuthi basebenzise ama-akhawunti abantu njengokuthi abantu uma ngabe bebafonela bebafuna imininingwane le kumele bengabanikezi, ngisho kuthiwa bathi baphuma ebhenki, kumele bangabanikezi, ngoba abantu basebenzise lokhu kwenza ubugebengu.